Ke ho hloka tsebo ya hore dikarete tseo di sebetsa jwang, mme batho ba qobana le mathata a ho se be le tsebo e felletseng ka tsona. Neng neng hape, metjhini ya dikarete or dikarete tseo e ya robeha kapa ha e sebetse. Mme ho o ho etsa hore batho ba fihle mesebetsing ka mora dihora or ho senyetsa batho nako. Hoba ba tlameha ho emela nako e itseng hore metjhini e boele e sebetse hore e tlo kgona ho ho sheba na karete eo e nepahetse.

Ke ile ka rata ho sebedisa shopo ya moo le ha feela ditheko tsa teng di le hodimo ho feta tsa moo ke dulang teng. Mme hape ntho e ke e ratileng ke hore dintlwana tsa teng ha di tlale, mme di ne di hlwekile, di ne di hlwekile haholo.

E, kannete ke nka rata ho kenya tletlebo mabapi le leeto le re bileng le lona ho ya Polokwane. E ne e se leeto le monate haholo hoba re a tseba hore ha batho ba ba tsamaya leeto le letelele. Ba lokela hore koloi e nne e emiswe hore mokganni a thole kgefutso le yena, ho qoba dikotsi tsa tseleng. Mme le batho ba lokela hore ba thole dijo or ba fumane dijo, ba fumane monyetla wa hore ba reke dijo mme ba ba ye ntlwaneng ba lo ithusa. Ho ho tsamaya leeto le letelele o lapile le teng ha se ntho e ntle haholo. Hoba wa kgathatsa ho etsa hore batho ba robale, mme ra tseba hore batho ha ba tlameha ho robala haholo ka koloing hoba ba tlo kgathatsa le mokganni a qetelletse a robetse le yena ho be ho ba le kotsi tsa koloi.

Ntho e entseng e tume haholo ke ha ne baithuti ba sekolo se itseng, ba ba ile ba ba kgahlanong le ho rutwa ka puo ya se-Afrikaans. Ba ile ba etsa di toyi toyi ba lwanela hoo, ebile baithuti ba bang ba ile ba lahlehelwa ke maphelo a bona, baithuti ba kenyelleditseng Hector Peterson ba ile ba lahlehelwa ke maphelo a bona moo.

Seo se bakwa ke dipolahano tse teng kgwebong ya ditekesi. Hoba ra tseba hore di batho bongata ba ditekesi ho na le dipolahano. Batho ba thunyana batho ba lwanela di ho ho ho rena ka hara kgwebo ya ditekesi. Ke ka hoo re bonang hore ha ho batho ba bangata ba batlang ho tsamaya mehlaleng ya batho ba .

Bakganni ba ka itshireletsa ka hore ba be le di-pepper spray ntho tse bitswang di-pepper spray ka senyesemane, hore ha ba bona hore ho na le kotsi e tlang ba itshireletse. Nna ke ikutlwa ke bolokehile ka hara E-hailing, haholo-holo Uber ho feta Bolt hobane moo o eo nka sebakeng sebakeng seo o leng ho sona. E o isa hantle gate-ing or hekeng ya moo o yang ho fapana le taxi eo e leng horeng eo nka mohlomong kae kae eo those moo o sa eng teng. Empa eo theosa haufi le teng. E-hailing e etsa bonnete ba hore e o lata moo o leng teng, isa moo o batlang hantle hekeng, hore e etse bonnete ba hore o bolokehile.

Lebelo la diterakara haholo tseo e leng horeng di boima tlameha bonyane e be ka hora e be di-kilometer-a tse mashome a robedi. Mme tseo e leng horeng ha di boima hakalo e be di-kilometer-a tse lekgolo ka hora. Lebelo la tsona tlameha e be le lekaalo. E nna ke bona ho hlile ho bolokehile haholo.

Ho tswela baahlaudi molemo ka hoba bahahlaodi ba ba le monyetla wa ho tsamaya dibaka tse ngata. Mme ba be le tsebo e e nepahetseng, e tebileng le hona. Ho fapana le ha ho se na koloi mme ba nke matsatsi a mangata hore ba ahlaule ho fihlela ba be ba kgathale. Hona ho thusa hore bonyane ka letsatsi ba etele di dibaka tseo e leng horeng di ngatanyana, mme hona ho etsa mosebetsi wa bona o be bobebe.